Lona umbuzo omuhle kakhulu kubalulekile-ke ukuhlola umhlabathi ngaphambi kokuba ufake umanyolo. Lokhu kukusiza ekutheni ukwazi ukubona ukuthi lo mhlabathi ofunufaka kuwona umanyolo ngabe unempilo ngokwanele na ukuthi usungatshala kuwo. Kuphinde kusize futhi ekukwazini ukubona ukuthi lomhlabathi uzokwazi yini ukuthi umusuwufakile umanyolo uvunde ngendlela ekuyiyona futhi ukwazi ukuthi ukhulise iy'tshalo zakho osukufuna ukuyitshala ngaleso sikhathi.

Ngiyabonga msakazi angiboni kuwumqondo omuhle noma wumqondo ophusile ukuthi ukubuyiselwa komhlaba ebantwini kuhlukumeze noma kuthinte laba abathenge umhlaba ngokusemthethweni. Into engenzeka mhlawumbe uhulumeni wethu ehlangene nabo abanikazi bemihlaba bangafikelela esivumelwaneni, bavumelane ngokudayiselana uhulumeni athenge ingxenye yalowomhlaba ukuze kuzosizakala laba abanye abahlwempu abangathathi entweni, bathole izindlu, bakwazi nokuy'philisa nabo ngaloko okuncane abangakutshala kulomhlaba abazobe bewuthole kuhulumeni.

Ziningana-ke iy'ndlela ezibalulekile zokuvuna ngesandla. Uma uzovuna izitshalo ngesandla kubaluleke kakhulu ukuthi uphephe. Kubalulekile futhi ukuthi ube namathuluzi asesiqophelweni nakulungele ukwenza lo msebenzi. Ukubambisana kwabasebenzi yikona okuyolekelela impumelelo yesivuno.

Ukusetshenziswa kwamathuluzi aphathwa ngesandla kwenz'ukuthi umsebenzi ubelula, kodwa ukusebenziswa kwemishini ikona okuhle kakhulu futhi ikona okuzokwenza impumelelo ngoba uma usebenzisa umshini, umshini unciphisa isikhathi sokuvuna wandise isikhathi sokuthengisa imikhiqizo.

Izinambuzane zenze umonakalo omkhulu kakhulu engadini yami. Lokho kwenze ukuthi izitshalo zami zingakhuli ngendlel'efanele. Izitshalo elithikamezeke kakhulu kube utamatisi, ispinashi, kanye nekabishi. Okuyisimo esinzima kakhulu esibhekana naso thina njengabalimi ngoba loko kwenza ukuthi singakwazi ukuvuna ngesikhathi singakwazi ukuhambisa imikhiqizo sidayise ngendlela ejwayelekile. Kodwa-ke ngiye ngabonisa nochwepheshe abakwazile ukungibonisa ukuthi yini engayenza ukugwema lesisimo ngesikhathi esilandelayo nokuthi yini engayenza manje ukuze ngikwazi ukubulala zonke lezizinambuzane ukuze iy'tshalo zami zizokhula kahle ngendlela efanele.

Iphutha elenzeke ekuqaleni ukuthi ngayinik'isikhathi sokuthi ngibheke ngihlole ukuthi isihlabathi noma umhlabathi engiwusebenzisayo ukutshala ukulungele yini ukuthi ngingatshala kuwo, ngaleyo ndlela ukubona kanye ukubona kabili. Kuloku ngizoqinisekisa ukuthi ngiyawuhlol'umhlaba ngiqinisekise futhi ukuthi ngiyacwaninga, ngiyaw ulungiselela ngiphinde ngifak'umanyolo owanele ngithole namakhemikhali anele ukuthi ngivikele iy'nambuzane ey'tshalweni zami nokuthi ngibe nempumelelo yey'tshalo kulokhu.

Yebo, ngiyavumelana nalesitatimende esingenhla, ikakhulukazi ngoba kuzolekelela ukuthi uhulumeni alekelele laba abahlwempu abangathathi entweni abalahlekelwa umhlaba wazo ngesikhathi sobandlululo. Ngaleyo ndlela uhulumeni angabalekelela ngezindaba zama-grant-i, izindaba zezinsiza kanye nezikhungo ezingabalekelela ukuthi benze imfelandawonye ukuze kuthuthukwe kwande futhi namathuba emisebenzi. Lokho kuyoba ingxenye enkulu yokuthuthukiswa komnotho wasemzansi.

Lolu hlobo lokupakisha ngingasho ngithi lihle kakhulu ngoba liyonga, liyakwazi ukuphinde lisebenziseke izikhathi eziningi, liyakwazi ukuthi li-design-nwe ngey'ndlela ey'hlukahlukene li-design-nelwe iy'nkampani ey'hlukahlukene ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Futhi okuhle kakhulu nokubalulekile ukuthi lihle liyilungele imvelo.

Ngikhule ngikuthanda kakhulu ukulima nganginaso isifiso sokuthi ngelinye ilanga ngizoba nepulazi, ngakho ngithe mangithol' ithuba lokuzosebenza epulazini ngabona ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngenze into engiyithandayo nsuku zonke. Ngakho uvuk'ekuseni zonke iy'nsuku ngiyokwenza into engiyithandayo akuyona inkinga enkulu kimi kwazise phela ukutshala nokulima akuyona nje umsebenzi kimi kodwa indlela yokuphila.

Zombili lez'iy'ndlela zobuchwepheshe zibaluleke kakhulu kwezolimo kwazise zombili zenzelwe ukuthi zithuthukise futhi ziqinisekise ukuthi umhlaba okusetshenzwa kuwona uphephile futhi ukulungele ukuthi ungatshala izitshalo ezinhle eziphilile.

Njengomlimi okholelwa kakhulu emasikweni nakwimvelo nokholelwa kakhulu futhi emlandweni ngaso sonke isikhathi ngiyaqiniseka-ke ukuthi iy'tshalo zami noma imbewu engiyisebenzisayo mangizotshala imbewu engaxubile, imbewu enamathele kakhulu kwimvelo ngoba kwinkolelo yami ukuthi izitshalo zonke kumele zibe nomsoco wemvelo, zinambitheke ngendlela imvelo eyayidale ukuthi zibenjalo ngayo. Yize noma kunzima ukukutshala noma ukukukhulisa, kepha kuyindlela enhle yokuyaphambili nokuthuthukisa izitshalo zendalo zemvelo.

Into enhle nejabulisa kakhulu kulesikhathi esiphila kusona ukuthi sekune'y'ndlela ey'ningi kakhulu zokulekelela kwezolimo, sibala ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu obulekelela kakhulu ukubona isimo sezulu nokubona iy'tshalo ukuthi zikulungele na ukuthi zivunwe ngaleso sikhathi. Imakethe isingakwazi ukusebenzisa lobobuchwepheshe-ke ukuthi bakwazi ukuthath'iy'nqumo eziphusile umabefuna ukwazi ukuthi bangakhona na ukuthi bakwazi ukuvuna ngesandla.

Ukuvuna ngesandla kusetshenziswa kakhulu umangabe kusetshenzwa ngembewu noma kuvunwa izitshalo ezibucayi kakhulu. Lokho kusuke kwenzelwa ukuthi izitshalo zivikeleke zingalimali. Kodwa-ke uma kungahlanganiswa indlela yokuvuna ngemishini mhlampe kungaba imishini esezingeni eliphezulu elizokwazi ukuthi livikele iy'tshalo ekulimaleni ngoba phela ubucayi bazo bubalulekile kakhulu ukuthi bunakekelwe.

Ukuthatha isinqumo sokushintsha indlela yokuvuna besingelula koda ngokuzimisela nokuphokophela loluhlelo luzosebenza kahle kakhulu. Ngithathe isinqumo sokwandis'abasebenzi nokuqinisekisa ukuthi amathuluzi okusebenza afanele akhona nezinsiza zonke ezidingekayo ezokwenza ukuthi loluhlelo lungaphazamisi ihlelo lokuvuna.

Kuyenzeka ngesinye isikhathi uma kupakishwa imikhiqizo mhlampe ilimale noma imoshakale, kod'umaloko sekuyinhlalayenza sekufanele ukuthi umphathi abheke ukuthi ngabe lomonakalo wenzakalaphi kusiphi isigaba sokupakakisha noma kusiphi isigaba sokuyikhipha ukuze ezokwazi ukubona ukuthi yini engenziwa ukuze kuthuthukiswe ukuphepha komkhiqizo yethu.

Njengomuntu okholelwa kakhulu kubuntu lesenzo seyitolo ey'nkulu asingiphathi kahle neze. Ngikholelwa ukuthi ikhona indlela yokuthi bangakusebenzisa lokudla ukuze balekelele imindeni entulayo. Ziningi iy'nhlangano ey'bhekelele lo mkhakha wabantu abantulayo abasemgaqweni, abanye abasemphakathini yethu abangathath'ntweni bangasebenzisa lelithuba lokuthatha loku kudla banikeze labobantu ukuze wonke umuntu azolala edlile.

Izitolo zokudla eziwu-farm to table ngizibona ziwumqondo omuhle kakhulu. Empeleni nje ukube kuyangami, ngabe zonke iy'tolo zokudla zisebenzisa lolu hlelo lokwenza. Lolu hlelo lugqugquzela kakhulu ukuthuthukiswa kwamabhizinisi asendaweni. Aphinde agqugquzele isiko lomphakathi, isiko lobuntu. Khona lapho futhi ukudla okusha okusuka emapulazini to esitolo kusha kunomsoco wekhethelo ongefaniswe nale yeminye imikhiqizo esuke isidlule emshinini eminingi.